Se neng sa ntlhotlheletsa e ne e le go batla go nna le yame ka ke ne ke le mo seemong se ke neng ke batla go itirela madi a me ka sona mme maitemogelo a ne a siame ga ka nna le sebaka ga ko e yetsa.

Akhaonto ya go tlhola e dirisetswa go dira ditirisano tsa letsatsi le letsatsi le go bona madi bonolo. Fa akhaonto ya polokelo e dirisetswa thata go boloka madi le go bona morokotso.

Nka itumela go le maswe ka lebaka la gore ka nthabisa hampe ntho eo ya gore ke gape madi mo forex-eng mme nka thiba dikoloto tse ke na leng tsona, ka reka le dilo tse ke di tlhokang tse di tla etsang gore ke kgone gore ke berekele kwa ntlong.

E thusa ka go dirisa ditšhono tse digolo tsa go beeletsa ka go nna, tirisano mmogo e dira gore tiro e atlege mme, se se kotsi ka go dira sena ke gore ba bangwe ba feleletsa ba ba na le menagano e tswileng tseleng ya gore ba tshabe ka tšhelete yaka re bone mo dinakong tsa go feta.

Ga ke utlwane le bona ka lebaka la gore ga o tseya tšhelete mo go bowa e na le dinamane ene ba bangwe ga ba naganelane. Ga o ka fosa go patela kgwedi e itseng yona e nne o tshwanetse o e patele le yona ya dinamane e tsala dinamane tse dingwe. Ge o palela ke go patala e be ba feleletse ba go lata ko o nnang ba go tseela le dilo tsa go tse o di bereketseng so ga ke ba rate, ga ba batle le mo ba fetileng.

Go bula le go tswala diakhaonto tsa polokelo tse paka e e telele go nna le ka ditlamorago tse di botlhokwa bogolo segolo mabapi le dikotlhao tsa go goga madi pele ga nako le kgweetso ya tsona mo maikaelelong a paka e telele a matlole le dikelo tsa morokotso wa polokelo. Go madi pele ga nako segolobogolo mo dikhaontong tsa nako e e tlhomameng gantsi go dira gore motho a otlhaiwe mme seno se ka senya melelo ya go bona morokotso o o kwa godimo fa nako e ntse e tsamaya.

Go boloka madi le ba dirisani mmogo ba go ke kakanyo e ntle ka lebaka la gore e naya sethibela morago sa madi mo go sa tlhomamang ga botshelo mme e oketsa maikutlo a tshireletsego le kagiso ya mogopolo.

Batho ba beeletsa madi go godisa khumo ya ha ntse nako e tsamaya ka tlwaelo ka go itsenya mo kotsing ya go nna le dipoelo tse di kwa godimo go feta dikhaonto tsa polokelo. Go tsenya madi kwa bankeng ke kakaretso o tlhoka go bula akhaonto ya deposit-e e tlhokang boitshepo mme e ka tlhoka bonnye jwa deposit ya ntlha.

Keletso ya First Home Finance e pele e neng e itsege yaka FLISP e thusa bareki ka matlo ba ntlha mo Aforika Borwa go duela legae la bona la ntlha. Ke lenaneo la puso le le tlamelanang ka thuso ya madi go akaretsa karolo ya tlhwatlhwa ya theko kgotsa mo maemong mangwe go dirisa go fokotsa dituelo tsa gago tsa kgwedi le kgwedi mo kadimo ya ntlo.

Ke nagana ke ntho e e sa siamang le e seng ka lebaka la gore o ka nna wa lebala le dituelo tse di ka dirang gore o nne le mathata a madi. Duela madi a a setseng a dirisa sekoloto se se nnang le morokotso o o kwa tlase.

Tshedimosetso ya gago e ka nna ya bonwa ka go ga founu ya gago mo madi a gago a ka tsewang ka ntle ga kitsiso ya gago.

Leletsa banka e o e dirisang mo go yona mme lengwe la mabaka e ka tswa e le go fetoga go tswa go motlameding yo mongwe go ya go yo mongwe.

Go tlhaloganya tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo go botlhokwa thata go dira ditshwetso tse di nang le kitso tsa madi le go tila dirai tse di ka nnang teng. E netefatsa gore o itse melawana, maemo le ditshwenyegelo tse di ka nnang teng tse di amanang le go dirisa karata. Go letla go laola sekoloto sa gago ka maikarabelo le go tila ditshwenyegelo tse di sa tlhokegeng.